Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro e le thata gonne ebe ba sa kgone go ka reka data eo ka nako eo mme mesebetsi ya gona jaanong e nyaka yone data eo gonne ba dira dilo ka thekenoloji gona jaanong mme le mebereko gore re e nyaka online mme bona ba ka ba kgona go nyaka tiro.

Mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata, mme data ya me nna thata-thata ke e dirisa mo dilong tsa sekolo le go senka tiro mo inthaneteng le o ne mafaratlhatlha, mme ke dirisa data ya Vodacom-o gonne ditlhwatlhwa tsa yone di kwa tlase mme ga e sokodise le fa o dirisa inthanete, mme e kgona go e dirisa ka nako e telele.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgwedi e o fetileng ke data ya Vodacom-o mme ke e dirisitse malatsi a le thirty e leng yona kgwedi eo e otlhe, mme ditlhwatlhwa tsa yona di kwa fatshe tsa Vodacom-o mme ke rotloetsa batho ba reke data ya Vodacom-o gonne e tsaya nako e e telele go fela mme ditlhwatlhwa tsa yona di kwa fatshe le inthanete ya teng ga e sokodise.

Ke data ya di-gig-e di le ten e e ka intumedisang ka bo ka e berekisa kgwedi yotlhe, mme nka rata fa e ka tsena mafela a kgwedi e nngwe le nngwe.

Thekenoloji ya five G e ka fetola matshelo a rena e le tota gore fa go tsengwa mafaratlhatlha a five G lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala o seatleng le ka oketsega thata, gonne five G e na le lebelo, e tlile go nna le lebelo e le thata mme batho ga ba kitla ba sokola ka di network le inthanete mme ba tlile le go senka-senka ditiro pila le go bua le balapa la bone ka bonako ntle le go latelwa.

Fa o batla go tsenya data mo mogaleng o tshwanetse go itse gore o dirisa mofuta ofe wa internet-e mme morago o tlile gonne go na le ditlhopha di le dintsi tsa tsa di inthanete e leng Vodacom-o, MTN-e, Cell C, Telkom le tse dingwe mme o tshwanetse go itse gore wena o dirisa efe mme morago o tshwanetse go reka airtime ya yone network e o e dirisang mme o tlile go ngwala dinomoro tse ba di ngwetseng mo yona pampitshana eo morago airtime eo e tlile go nna teng mo mogaleng wa gago mme o tlile go ngwala dinomoro dingwe morago wa tsone ba tlile go bontsha di-option tse o tshwanetseng go di kgotlha gore o itse gore o reka data ya bokae mme e tlile go felela neng.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako ke tlile go lebelela gore ke inthanete efe kgotsa lefaratlhatlha le ke le dirisitseng thata gore data ya me e fele pele ga nako mme ke itse gore ke tshwanetse go ema go dirisa lefaratlhatlha internet eo thata kgotsa ke tlile go reka data e le ntsi thata gonne ke bona gore ka e tlhoka mme go dira gore data ya me e bolokege ke tlile go tima data fa ke sa dirise mogala wa me kgotsa di-internet.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke ya go reka data, gonne fa o reka mowa o go fetola data go senya nako mme data ya teng e fela pele ga nako mme o tshwanetse go reka data e seng mowa o fetola data.

Ee, ke tlile go aroganya data ya me le ene, mme fa o aroganya data le tsala ya gao o tshwanetse go ba le dirisa nomoro e le nngwe ya mogala gore o tle o kgone go mo romelela data yona e, mme ke tshwanetse go kwala go itse dinomoro tsa gae tse a di berekisang mme ke kgotlhe dinomoro tseo mo mogaleng wa me mme ke mo romele.